Kgetlho la ntlha ke palama sefofane ke ne ke ikutlwa ke thabile le ke itumetse mo , ke ne ke namela sefofane ke ya Kapa ke ya go iketla le ditsala tsa me. Go ne go le monate fa re tseya leeto re ya Kapa ka sona sefofane re a re itumedisa le ditsala.

Nka, sefofane se nka ratang go se namelwa ke sefofane se e leng gore ka gore ke tshabe sefofane ke sefofane se e leng gore se ka se kwa godimo-dimo-dimo ka nna ka gonne ka se tshaba. Nka botsisa bapalami ba difofane gore sefofane se se tshwanetseng nna gore nka se namela ke se sefe ka gore nna ke tshaba sefofane. Ke tshaba go wa ko godimo ke tshaba go tsamaela ko godimo, so nka tlhoka thusa ka botsisa bang ba difofane gore sefofane se se tshwanetseng ke se se feng.

O tshwanetse go ya go reka ticket-e ya sefofane wa tsamaya go ya ko boemafofaneng ba Johannesburg fa o fitlha ko teng ba tla go tlhalosetsa gore namela sefofane se se feng, o dira eng o tlo emela sefofane se se yang kwa Nigeria gore o kgone go se latlhege fa o le mo dipolatefomong ba tla go bontsha sefofane seo se o tshwanetseng se se yang kwa Nigeria. Ga o fitlha ko Nigeria o tlo fologa sefofane sa gago mo boemafofaneng, mo boemafofaneng boo.

Dibese tsa rena ke tse nnye ga di kgone go tlhakantsha batho, go tshwanetse go ba le dibese di le ntsinyana gore di kgona go rwala batho ba isa kwa mešomong. Batho ba tshwanetse go namela dipalangwa tsa bone tsa dibese ka nako, dibese ga di tsamaye ka nako di-ticket e tsa dibese le tsone di anamela ka metlha. Se ke sa se rateng ke dibese tsa rena ke go se tshware nako ga di tsamaye ka nako, di a re go ya mešomong ya rena ka go fapana-fapana.

Gore go be le mokgwa wa go dirisa dikarata tsa dipampiri mo dibeseng tsa rona ke ka ntlha ya bonokwane bo bo mo nageng. Dikarata tsa dipampiri ke selo se se botlhale ka gonne ga gona gore dinokwane di ka dikarata tsa rona tsa dipampiri di fokotsa bonokwane, dikarata tsa dipampiri di fokotsa bonokwane mo nageng ya rena. Karata ya rena ke yone karata e e botlhale e e fokotsang bonokwane mo nageng, gore dibese tsa rona di kgone go tsamaya sentle di sena seo se di kgoreletsang.

Selo se se dirang gore motho a nne mokgweetsi o o siameng ke fa motho a na le dipampiri tsa go kgweetsa tse di maleba, motho o a na le dipampiri tse di maleba ke ene a kgonang go isa batho tirong go sena dikgwetlho mo tseleng, a kgona go sireletsa maphelo a batho ke ka ntlha ya fa gore o na le dipampiri tse di tshwanetseng gore a ka kganna bese.

Dikotsi tse di ka tlhagelelang fa go na le strike ke go bolayana le go fisa dibese. Strike e ke selo se se sa siamang ka gore go tlhagelela dikotsi tse di le dintsi bangwe ba tlhaga ka dikelelo tse di sa siamang ba fisa tsone dipalangwa tse e leng gore le kamoso di ka ba thusa, le badiri ba ba fitlhe tirong ka nako ba diega go ya tirong ka ntlha ya strike-e. Strike ke selo se se sa siamang se senya dilo tse dintsi go senyega dilo di le dintsi mo strike-ng le dibese di a fisiwa, dikoloi di fisiwa maphelo a batho ba nna mo kotsing ka 'tsatsi la strike.